Kgetlho la ntlha ke ne ke pagama sefofane, ke ne ke itumetse ke lela ka ntlha ya boitumelo. Fa sefofane se simololwa go tsholetsa, pelo ya me e ne ya opa ka bonako ke ne ke na le letshogo le le nnye, ke ne ke fofela kwa kapa go ne go le monate go leba lefatshe le le kwa tlase go tswa mo loapeng.

Ke ka rata go pagama sefofane se se fofelang kwa Madagascar ka gonne ke lefelo le le tletseng kagiso, lewatle le le phepa, mefuta-futa ya dijo le setso.

Tlhaloso ya dikgato tse tsala ya me a tshwanetseng go di latela go ya kwa Nigeria ka sefofane, kwala passport-o, batla Visa ya Nigeria, reka ticket-e ya sefofane, tlhopha letsatsi le o tla tsamayang ka lone, letsatsi la leeto kwa boemadifofane mo Aforika Borwa, fitlha ka nako diura tse pedi kgotsa tse tharo pele, bontsha passport-o le ticket-e kwa check in counter, tsena mo screen-ing sa pabalesego, fetela mo immigration desk, leba mo depature gate go latela sefofane. Fa o goroga kwa Nigeria tsena mo immigration desk ya Nigeria, tseya merwalo kwa baggage, tsena mo lekaleng la pabalesego, tswela kwa ntle. Tlhagiso ya botlhokwa fa go fitlha kwa Nigeria, netefatsa gore o na le dikwalo tsotlhe tsa botlhokwa, etela ngaka ka pele ga loeto.

Ke akanya gore tiriso ya dibese e botlhokwa thata mo matshelong a batho ba le bantsi mme fa puso e ka tokafatsa kemedi ya nako, polokego le tshedimosetso e e maleba tiriso ya dibese e ka nna molemo. Dilo tse ke di ratang ka tiriso ya dibese, tshenyegelo e kwa tlase, go nna le dipalamo tse di tlwaelegileng le tshireletso.

Mathata a ke kopaneng le one fa ke leka go reka karata eno e botlhale, mafelo a go rekelwa karata eno ga a fitlhelege ka bonako mo mafelong o otlhe, go felela ga madi mo karateng. Tlhokego ya tshedimosetso, batho ba bantsi ga ba tlhaloganye sentle gore ba e dirisa jang.

Go nna mokgweetsi yo o siameng wa bese go akaretsa ditsela di le dintsi tse di amanang le boitshwaro, bokgoni le tlotlo ya batho. Mokgweetsi yo o siameng o nna le botho, o dumedisa bapalami o bafa tshedimosetso fa go tlhokagala. Bakgweetsi ba thusa jang mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong? Ba thusa ka go boloka nako, polokego mo leetong, boitshwaro jo bo molemo.

Fa go na le seteraeke sa badiredi ba dibese go ka nna le dikotsi le diphelelo tse di farologaneng bogolo jang mo bathong ba ba ikaegileng ka dibese letsatsi le letsatsi, batho ba palelwa ke go ya tirong kgotsa dikolong mme seo se ama tlhabololo ya bone le tiro ya letsatsi.

Dibese di tshwanetse go tsamaya ka nako e e rileng ka mabaka a a latelang, go nolofatsa thulaganyo ya leeto la bapalami, go fokotsa pharakano le kgathelelo ya batho. Go laola leeto la dibese sentle, fa bese e ka nkema ka dinao nka botsa tshedimosetso mo bathong ba bangwe ka batla dikgetho tse dingwe.

Ee, ke kile ka siiwa ke bese ka lebaka le lengwe, ke ile ka lemoga gore ke tlogetse karata ya bese kwa gae mme ka pateletsega go boela morago.

Ee, mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese bogolo jang badiredi ba dibese ba ngongoregela maemo a tiro. Maitemogelo a me mo seemong se se ntseng jalo a na a se monate ka gonne ke ne ka tshwanela ke go boela gape go sena dibese ka ntlha ya ditshupetso ka 'tsatsi la tlhakano e kgolo kwa tirong.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe ka mabaka a a farologaneng, palo ya batho e nnye mo lefelong le lengwe, boikarabelo jwa diporojeke le thulaganyo ya toropo, tshireletso le pabalesego.

E ama tekanyetso ya me ya letsatsi le letsatsi, le fa koketsego e le nyenyane jaaka one rand kgotsa two rand. Fa o ya tirong letsatsi le letsatsi go ama madi a o a dirisang beke le beke.

Ke ne ke ka e naya supa go ya ko robedi mo go lesome. Mabaka a ke bo ke neile palo eno ke a latelang, ditlhwatlhwa tse di kwa tlase ditsela tse di akaretsang mafelo a mantsi, boitshwaro jwa bakgweetsi jo bo molemo.